Ga sanka ka palama sefofane.

Ke toro ya me go ka pagama sefofane se go ya kwa lefatsheng la Europe. Batho ba le bantsi ba tshaba go palama sefofane, gobane ba nagana gore se ka tla sa theoga kwa godimo fitlha kwa tlase.

Go pagama sefofane o ka tlhoka passport-o le tekete ya go ya sefofane. O ya kwa boemelong jwa sefofane, mme o ba bontsha passport-o ya gago le tekete ya gago ya sefofane. O a tsamaya le morwalo ya gago o a dula sentle, o a utlwela tse ba go bolellang gore o di dire.

Dibese mo toropong ya me di tsamaya gantle ka tsela tse tlameile di tsamayeng ka tsone. Go fitlhisa batho meberekong le dikolong, empa fela di-driver tsa dibese tsena, ga nke di tsamaya sentle mo tseleng. Di-driver hampe mo tseleng ha di tsamaisane sentle le dikoloi tse di leng mo tseleng.

Karata e no e botlhale e na le go sokodisa mo dibeseng. Mme fa re ya go e dira ba na le go re botsa gore, metšhini ya bone ga e a tshwara sentle le inthanete. Mme re tlamehile gore re bowe mo nakong e nngwe, go tla go dira dikarata tseno tsa botlhale.

Batho ba ba yang ditirong fa badiredi ba dibese ba strike-a ga ba fitlhe kwa tirong ka nako. Ba bangwe ga ba fitlhe tirong, ka gobane dibese ga di tsamaye sentle. Fa go na le strike-e, dikotsi di le dintsi mo tseleng di a diragala, bangwe ba fisa dibese mme bangwe ba senya dibese ba thuba mavenstere a dibese.

Gore dibese di tsamaye ka nako e e rileng, ke gore badiri ba dibese ba nne le nako e e leng gore ba tsamaya ka yone. Le gore dibese di tsamaye sentle mo tseleng, fa bese e ka go ema ka dinao o tla emela bese engwe. Kgotsa o tla tlameha gore onamele bese e nngwe kgotsa taxi e ka beng e ya kwa o yang kwa teng.

Nkile ka siwa ke bese ke ya kwa sekolong. Mme bese e ntshile ka mabapi le gore ke be ke tsogile lata, mme ka tshwanela gore ke dirise bese e nngwe go fitlha kwa sekolong.

Dbese ga di tsamaye mo ditseleng tsa metse tsotlhe, gobane bese ke tse kgolo tota and-e, mo metseng e mengwe ga nkitla di lekana, ga nkitla di tsamaya sentle mo ditseleng tsa mo metseng e.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke motho yo o kelotlhoko, le yo o kelotlhoko yo o sa tsamaiseng lebelo le go obamela melao ya tsela. Mokgweetsi yo o siameng o a bese, o dira gore bapagami ba phuthologe, ebile gantsi ba motshepe.